Into engingayenza nje yokuqala, ngingafunda kabanzi ngosiko lakaZulu, ebese ngithola oyedwa ozongilekelela ukuthi angifundise ukwenza kahle wonke amasiko akhona ngokulandelana kwakhona kwey'tayela zokudansa. Ebese-ke ngiyaqala-ke nami ngifundise-ke abami abafundi iy'tayela lezo zokudansa ngokulekelelana nalo ozobe engisiza owakwaZulu okwazi ukugida amasiko akhona.

Kubalulekile ukuthi sihloniphane, sihloniphe futhi amasiko abanye abantu ngoba umuntu nomuntu unenkolelo yakhe, futhi unosiko naye alulandelelayo. Enosiko nje unelungelo futhi lokulwenza usiko lakhe ngendlela yakhe. Wonke-ke umuntu kubalulekile ukuthi angamphazamisi agweme ngazo zonke iy'ndlela.

Into yokuqala nje engingayenza ngingafundisa abafundi bami ukuthi bakwazi ukuy'qhenya ngobubona, nangamasiko abo, nangobuntu babo. Ebese ngibanikeza-ke umdlalo weshashalazi la umuntu nomuntu ezobe enza ubuntu asitshela kabanzi ngefilosofi yakhe.

Imvamisa ukudla kwesintu kuyaye kulungiswe omama nogogo bekhaya ngesimanga sokuthi ukudla lokhu okuhlonipheke kakhulu okufanele kudliwe umphakathi nawabantu abadala kanye nazo-ke futhi iy'ngane. Kuyaye kuphekwe nje omama asebekhulile ngendlela efanele. Ebese uma sekuphakwa-ke, abantu besilisa abawobaba baphakelwa bodwa, abayintsha baphakelwa bodwa. Kanjalo nakomama nakhona baphakelwa bodwa, kuye ngokuya ney'ngane ziphakelwe zodwa. Konke loko kudla kwesintu-ke kudliwa ngesandla, isipuni asisetshenziswa.

Kunomdanso wamaZulu okuthiwa indlamu. Lo mdanso lo umdanso nje omkhulu owenziwa intsha kanye ney'ngane. Umdanso nje lo oliqhakambisile kakhulu usiko lwakwaZulu. Kangangokuba ngoba nasey'koleni bagcine-ke sebeyifaka lo mdanso lo wokuthi kube enye yendlela yezemidlalo ekhona esikoleni edlalwayo.

Kungaba nomthelela nje omubi kakhulu uma ngawe lungahamba luphele lolu hlelo lo mcimbi wokuthomba kwamantombazane ngoba phela iyona ndawo la iy'ngane zamantombazane ey'fundiswa khona ngokuba intombazane nokuba umuntu wesifazane. Kwazise-ke eminye imizi ayinayo omama nogogo abangafundisa amantombazane. So, ngaleyo ndlela leyo njengoba kunaley'khungo ey'kanje ey'vuliwe, kusiza lapho kusiza iy'ngane ezingakwazi ezingenamuntu emakhaya.

Umntwana ungamuseka ngokuthi umunike iziyalo ezifanele, umunike uthando, umuyale futhi ngokweqiniso. Ebese-ke uqikelela ukuthi uphephile, konke okwenzakalayo kwenzeka ngendlela, kanti futhi-ke, okunye okubalulekile nokukhuliseka ngendlela nakho kuyaqikelelwa.

Kukho konke-ke esikwenzayo nesizokwenza namhlanje ngicela sikwenze ngokuy'misela, ebese-ke sikwazi ukuthi sisebenze ngokubambisana nangokulekelelana. Konke esizobe sikwenza la asikwenzi ngoba sigcina icala, senza ukuthi laba abalimele nababuthaka bakwazi ukuthi baphile baduduzeke. So, bathembele kithi-ke. Ngiyacela-ke ukuthi wonke umuntu asebenze ngokuy'misela nangokubambisana.